Kungafuneka ndiqiniseke kudadobawo womyeni wam ukuba umcimbi lo udinga ukuba kunxitywe kanjani, iimpahla zenkcubeko okanye naziphi na isinxibo, ngaloo ndlela ndinokuqiniseka ukuba ndinxiba ngendlela elindelekileyo nebonisa intlonipho. Ekubeni umfazi kulindeleke anxibe iimpahla ezinobude obaneleyo aze athwale entloko kwindawo endihlala kuyo ndinokwenza ngolo hlobo ukuze ndibonise intlonipho kubantu bakowabomyeni wam.

Ewe, kaloku Luvuyo mhlobo wam xa singena apha endlini kuzawufuneka wothule umnqwazi kuba le yindlela ebonisa ukuba uyabahlonipha abantu baloo ndlu ongena kuyo ingakumbi apha kwaXhosa. So xa singena uze ugobe uthule umnqwazi kuba xa uthetha nabantu abadala awukwazi uthetha uthwele umnqwazi naxa ungaphakathi endlwini loo nto ijongwa njengendlela yokudelela xa ungayenzi ngolo hlobo njengomntu oyindoda kweli lethu kufanele uwothula umnqwazi xa ungaphakathi endlini uthetha kukho nabantu abadala.

Namhlanje awusekho umahluko phakathi kootata nabafana kuba indlela ekunxitywa ngayo ayibonakalisi lo mahluko kanti kudala ootata babenxiba ngendlela enesidima, ngoku iimpahla ezinxitywayo ziyapitsa, zakhiwe ngendlela engenasidima eyenza ungaboni enoba ngumfana okanye ngumntu omdala ngelinye ixesha ungaboni nokuba ngumntu ongusisi okanye ngumntu ongubhuti. Yiloo nto kanye eyehlise isidima kwindlela ababenxiba ngayo abantu abadala abangootata esiXhoseni.

Ekubeni wonke umntu efuna ukugqalwa njengomntu olandela ezefashoni, namhlanje oomama besiXhosa abasenazo iimpahla ezindilisekileyo kuba iimpahla ezakhiwayo zimfutshane kanti umama wesiXhosa unxiba iimpahla ezinde ukuze undilisekile ezingambambiyo okanye ezingampitsiyo. Ngoku iimpahla ezenziwayo ziyapitsa futhi zifutshane kakhulu yiloo nto eye yagcizelela phantsi isithunzi okanye isidima sabantu abangoomama okanye sisinxibo sabantu abangoomama bakwaXhosa.

Ndiza kuya emtshatweni, ndifuna ukunxiba umbhaco wam loo omde omnyama namhlophe, ndifuna lo urhuqayo unencebetha ngaphezulu, ndizawubhinqa ndinxibe itophu okanye ibhulawuzi emnyama ukuze ihambelane kakuhle namaso wam amnyama namhlophe ndifuna namacici amhlophe enamachokoza amnyama, ndifuna uthwala nala qhiya inkulu ihamba nombhaco wam ndize ndifake neemmbadada ezimnyama ukuze ezohambelana kakuhle nombhaco wam lo umhlophe namnyama. Emva koko ndifuna uphatha nelaa gqudu lam lifutshane lenziwe ngeentsimbi zesiXhosa ukuze iphelele indlela yam yokunxiba yenkcubeko.

Andiqiniseki ngokuxhomekeka kwiindawo ngeendawo kuba emingcwabeni imithetho yokunxiba phakathi kwamabhinqa atshatileyo nangatshatanga ihamba kanjani kodwa ndiyazi uba amabhinqa atshatileyo kufaneleke athwale entloko aze anxibe iilokhwe ezinesidima ezinobude obaneleyo kanti iintombi zisenokunxiba iziketi ezifutshane kodwa kuxhomekeka ngokweendawo namasiko eendawo.

Eyona ndlela ilungileyo yokunxiba kwamabhinqa yindlela yokunxiba ngokuzikhusela nangokundilisekileyo kungaveli amalungu omzimba. Le ndlela yenza umntu ongumama abe nesidima aze athwale nasentloko, andiqinisekanga ukuba ukuveza iingalo kwenzawuphi yeyiphi ingxaki kodwa ukuveza amabele andiqondi yeyona ndlela ilungileyo kuba amabele ngamalungu angasese omntu ongumama.

Kunokubakho amaziko apho kufundiswa khona ngenkcubeko ukuze izizukulwana ngezizukulwana zifunde kuzo ngokubaluleka kokugcina isidima sabo nokuze bakhuseleke.